Imikhankaso yezempilo yengqondo yamadoda efana noMovemba ibalulekile kakhulu ekukhuthazeni amadoda ukuthi akhulume ngey'nkinga abhekane nazo, ngokuvamile amadoda afundiswa ukuthi angakhombisi imizwa noma ukuthi angakhali, kube sengathi lokho kuyibuthakathaka. Kodwa, uMovemba usiza ekuguquleni lolo mbono ngokudala izindawo ey'phephile lapho amadoda angabelana khona ngey'nkinga zawo, ngokwesibonelo emphakathini ethile lo mkhankaso unikeza ithuba lokuba amadoda akhulume ngesifo sokucindezeleka, ukukhathala kwengqondo noma ezinye iy'nsilelo. Lokhu kusiza amadoda ukuthi azi ukuthi akekho wodwa futhi futhi ukuthi ukufuna usizo akusona isibonakaliso sobuthakathaka kodwa esobuqhawe, imikhankaso enje isize ekuqedeni ihlazo elihambisana nezempilo yengqondo.

Njengomphathi wesikhungo sezingcingo ey'phuthumayo ngesikhathi kukhona ukucishwa kukagesi, ngafunda iy'fundo ey'balulekile kakhulu. Okokuqala, ukubaluleka kokuba ney'nhlelo zokuphuthumayo ey'fana ne-back up generators, ukuze ukuze ukuqinisekisa ukuthi iy'ngcingo ey'phuthumayo ziyaqhubeka ziyatholakala. Okwesibili, ukuxhumana okucacile nabasebenzi kubalulekile, wonke umuntu kufanele azi indima yakhe uma kwenzeka isimo esiphuthumayo. Okwesithathu, ukubambisana ney'nkampani zikagesi ukuze sazi iy'khathi zokusikwa kukagesi, kusiza ekulungiseleleni kusanesikhathi. Lezi zifundo zingisiza zingisize ngathuthukisa ukusebenza kwesikhungo ngokuqinisekisa ukuthi noma kunzima kanjani, abantu bayakwazi ukuthola usizo ngesikhathi esifanele.

Ukuze sifundise asebekhulile ngezinzuzo zemithi yesintu neyesimanje kudingeka indlela ehloniphekile neqondayo isiko labo. Okokuqala, singahlela iy'ngxoxo ezivulekile emphakathini lapho odokotela, abelaphi bendabuko kanye nabantu abadala bangakwazi ukwebelana ngolwazi. Okwesibili, ukusebenzisa iy'bonelo zempilo zangempela njengokuthi imithi yesimanje ingasiza ekulawuleni isifo sikashukela kuyilapho imithi yesintu ingaqinisa amasosha omzimba, kusiza abantu abadala ukuthi babone ukuthi lezi zinhlobo zemithi zingasebenza ndawonye. Kubalulekile ukuthi sibafundise ngaphandle kokubaphoqa sibonise ukuthi ukuhlonipha amasiko akusho ukwenqaba inqubekela phambili yezokwelapha.

Umuntu onokukhubazeka oncike kumnakekeli angazihlukanisa ngokuphepha ngesikhathi angazi angazi hlukanisa ngokuphepha ngesikhathi se-COVID-19, ngokulandela iy'nyathelo eziqinile zokuvikela. Okokuqala, umnakekeli kufanele agqoke izinsiza zokuvikela ezifana nemaski, amaglavu futhi ahlanze izandla njalo, umuntu okhubazekile angahlala egumbini elihlukile elinokuhlanzeka okuqinile futhi kunciphiswe ukuvakasha kwabanye abantu. Ukuxhumana phakathi komnakekeli nomuntu okhubazekile kungaqhubeka ngendlela ephephile, ngokugcina ibanga lapho kungenzeka khona futhi kusetshenziswe izindlela zokuxhumana zobuchwepheshe uma kudingeka. Kubalulekile ukuthi bobabili baqonde ukuthi lezi zinyathelo ziwusizo, hhayi ukuhlukumeza futhi zenzelwe ukuphepha kwabo bobabili.

Ngicabanga isimo esinzima lapho isikhungo sethu sezingcingo eziphuthumayo sibhekane nokunqamuka kukagesi ebusuku ngenxa yokushisa okukhulu okwadala umthwalo omkhulu kuhlelo lukagesi. Lokhu kwaholela ekushiseni kwe-transformer eduze kwendawo yethu, kwaphoqa ugesi ukuba unqanyulwe masinyane, isikhungo sathinteka kakhulu izinsiza zokuxhumana zaphazamiseka futhi abanye abasebenzi babengakwazi ukusebenzisa ama-computer system. Inkinga enkulu kwaba ukuthi i-generator yethu engemuva ayizange iqale ngokuzenzakalelayo ngenxa yokungasebenzi kahle kwe-system, lokhu kwasifundisa ukubaluleka kokuhlola njalo izinsiza ey'phuthumayo. Nokuba nohlelo olusobala lokubhekana nalezi zimo ngaphandle kokwesaba ukuwohloka kwensiza kubantu abadinga usizo.

Ilungu lomndeni lingasiza ugogo noma umkhulu ngokuthi limchazele ukuthi i-booster shoot isiza kanjani emathambeni omzimba, noma futhi lingeluleka ugogo noma umkhulu ukuthi akhulume nodokotela abaziyo kabanzi ngalokhu. Nokuthi ukuze ekwazi ukusizakala ngenkinga abhekene nayo.

Abanakekeli kanye nabasebenzi bezempilo bengenza ulwazi lufinyelele kalula kubantu abakhubazekile ngokwengqondo njenge-athizimu ngendlela elandelayo. Okokuqala, bengasebenzisa ulimi olulula oluqondakalayo, okwesibili, bengasebenzisa izithombe noma amavidiyo, imifanekiso ebonisa izinyathelo zokugeza izandla noma ukugqoka isifonyo ingasiza kakhulu ekuchazeni. Okwesithathu bengaphinda futhi kuqiniseke ukuqonda, kumele baphinde incazelo kaningi futhi babuze imibuzo ukuze baqinisekise ukuthi umuntu uyayiqonda imithetho. Okwesine, bengadala uhlelo olujwayelekile, ukwakha isheduli noma umkhuba ojwayelekile wokuhlanza kungasiza umuntu one-athizimu ukuzijwayeza le mithetho.

Ama-booster e-COVID anconywa kakhulu, ikakhulukazi kubantu abadala ngenxa yezizathu ezilandelayo. Okokuqala, ukuvuselela ukuvikeleka komzimba, ukuvikeleka kulethwa imigomo yokuqala kunganciphisa ngokuhamba kwesikhathi, ibhusti isiza ukuqinisa amasosha omzimba futhi aqhubeke evikela umuntu. Okwesibili, ukuvikela eziguqulweni ezintsha zegciwane, igciwane le COVID-19 liyaqhubeka nokuguquka amabhusta ahlaziywa futhi avuselelwa ukuze avikeleke kahle ezinqolweni zakamuva. Okwesithathu, ubungozi obuphezulu kubantu abadala, abantu asebekhulile basengozini enkulu yokuba nezimpawu ezinzima noma ukwelashwa esibhedlela uma begula nge-COVID-19, ibhusta inganciphisa kakhulu leyo ngozi.

Nazi ezinye zezindlela zokweseka abazali asebekhulile noma bengahlali nezingane zabo. Okokuqala, ukuvakashelwa njalo, ukuxhumana okuvamile noma ngabe ngefoni noma ngokubavakashela kusiza ekubeni bazizwe bethandwa futhi bengedwa. Okwesibili, izinsiza zomphakathi, ukubhalisela abazali ezihlelweni zomphakathi ezifana nezinhlangano ezinikeza ukudla, ukuhambisa odokotela noma ukusiza ngezidingo zasekhaya. Okwesithathu, abanakekeli abangochwepheshe.

Uzithiyo ezivamile ezivimbela ukufunda ngezempilo ezikoleni ikakhulukazi mayelana nemfundo eyisisekelo yosiza lokuqala zifaka ukuzibandakanya komfundi. Abanye abafundi bangase bengayiboni umfundo yosizo lokuqala njengebalulekile noma ethokozisayo, ikakhulukazi uma ingenziwa ngendlela ebathakaselayo, ukuntuleka kokuzibandakanya kungakhawulela ukufunda. Okwesibili, ukuqeqeshwa kothisa, abanye othisha bangase bengabi nolwazi noma ukuqeqeshwa okwanele ekufundiseni osizo lokuqala ngendlela esebenza kahle, ikakhulukazi uma kufanele bafundise abafundi abanezidingo ezikhethekile. Impendulo yesithathu ithi ukuntuleka kwezinsiza, izikole eziningi azinazo izinto ezidingakayo ezifana nemishini yokufundisa usizo lokuqala.

Ngiyabingelela mphathi, njengenxenye yokuhlola kwethu izinga lokunakekela kwezempilo sibheka kakhulu indlela isibhedlela sesingatha ngayo inani elikhulu leziguli ikakhulukazi ezikhungweni zomphakathi, lapho ukubhajwa kweziguli sekuyinkinga enkulu. Ngabe ngabe ningangitshela ukuthi imaphi amasu noma izinhlelo enisisebenzisayo njengamanje kunciphisa ukugcwala kwezinsiza, nokwenza ngcono ukunakekela kweziguli. Ikakhulukazi ngesikhathi sezikhathi zokuminyana ezifana nezikhathi zonyaka eziphakeme, noma ngezinsuku lapho inqwaba yeziguli lapho kuza inqwaba yeziguli. Ngiyathokoza.

Ngiyabingelela mphakathi, njengenxenye yokuhlola kwethu izinga lokunakekela kwezempilo sibheka kakhulu indlela esibhedlela sesingatha ngayo inani elikhulu leziguli, ikakhulukazi ezikhungweni zomphakathi lapho usubhajwa kweziguli sekuyinkinga enkulu. Ngabe ningangitshela ukuthi imaphi amasu noma izinhlelo enizisebenzisayo njengamanje ukunciphisa ukugcwala kwezinsiza nokwenza ngcono ukunakekelwa kweziguli. Ikakhulukazi ngesikhathi ikakhulukazi ngesikhathi sezikhathi zokuminyana ezifana nezikhathi zonyaka eziphakeme noma ngezinsuku lapho kuza inqwaba yeziguli. Ngiyathokoza.